Iy'mpahla zemidlalo yesikole kumele kube negumbi lapho zibekwe khona ziwashwe zihlale iy'hlanzekile ngasikhathi sonke. Abafundi bengahambi nazo.

Bhalele izikhungo zezemidlalo ukuthi zifike ezikoleni zizobona ukuthi emiphi imidlalo efanelekile engadlalwa abantwana abakhubazekile.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwenzayo owokudansa, ungisiza kakhulu ekutheni ngimelane nakho konke.

Ukubamba iqhaza kwezemidlalo esikoleni kusiza ekutheni ubone ikhono lakho, ungaweli futhi ezidakamizweni, kuthi ngesikhathi ositholayo ugxile emdlalweni. Kuveza namakhono.

Izikole kungamele zibe nabafundi abadlalayo, zihlanganyele nezinye izikole ukuze kugqugquzeleke ukuthi abantwana bakulangazelele ukuba yingxenye yezemidlalo.

Ukuziveza ngomculo kujabulisa inhliziyo. Kungenza ngizizwe nosizi lonke engisuke lungikhungathile ngaleso sikhathi, ngingawezwa amandla alo.

Ngingatshela uSiyanda ukuthi usekhulile yena ingane yenze iphutha, akayixolele, anikeze uZiyanda elinye ithuba badlale bengashayani, amuxolele njengosisi wakhe omncane.

Izikole kungamele zithole indawo lapho zihlanganyela khona ngokwahlukahlukana kwazo, ukuthi zikwazi ukuyodlala ndawonye.

ULuyanda ngingamutshela ukuthi ngicela angichazela ukuthi imali uyizuza kanjani. Ngibone nami kuqala ukuthi lokhu engizokwenza kuyangingenisela yini imali, mhlampe uLuyanda unenhlanhla kunami.

Izikole kumele zixhumane nabezemidlalo ebese ziqondanisa izikole zizodwa ziqhudelane ukuze nabantwana bezoba nesasasa ekuthatheni ingxenye kwezemidlalo.

Ngazizwa ngijabule futhi kumnandi ngoba kusikhumbuza amasiko lapho siphuma khona, ukuthi sizigqaje ngemvelo yethu.

Imidlalo isafana neyakudala, Angiwuboni umehluko kangako noma isekhona emisha, kepha-ke akusiyo into embi ngoba nesikhathi sishintshile.

Bekuwumdlalo esizokwazi ukuthi siwudlale sonke siyamaqembu njengama-team la wonke umuntu ezokwazi ukudlala singacwasani ngokobulili.

Imidlalo yesintu wonke umuntu uyayazi, futhi yenza kube lula ukuthi nixhumane ngoba isuke isuka emvelaphini yenu.

Ingoba imidlalo yesintu akulula ukuthi ishintshe, ikukhumbuze lapho esivela khona and kunomthelela omuhle ukungakhohlwa imvelaphi yethu.

Ngingabhala amameseji okubatshengisa ukuthi yini abangayenza ukuze bazilibazise. Ngibafakele nezinto babone izinto abangazithatha bazenze.

Ukusina. Kwakumnandi ngoba kwakusihlanganisa sicule sijabule sonke si abantwana. Nabasuka kude beze sizohlanganyela engomeni.

Kungamele bafake ezemidlalo ukuze abafundi bangatubeki namathambo abo ahlale eqeqeshekile.

Kungamele ebe nesiqiniseko sokuthi izikhungo lezi ey'qondana nazo zisemthethweni.

Yebo, ngizizwa ngidumala ngoba phela la esidlala nabo kushuthi abasezuthola iqiniso emdlalweni, nokuzodala iy'ngxabano phakathi kwemidlalo kwabadlali.

Isikhathi okufanele sinikezelwe izingane phakathi nesonto, uLwesihlanu. Lapho-ke zizoya khona emakhaya zikwazi ukuphumula ngempelasonto.

Ngingadala into abantu abangayithenga, lapho nami engizosheshe ngibone khona inzuzo.

Ubuchwepheshe bube nomthelela omuhle, ngoba iy'ngane seziyakwazi ukwenza izinto ngendlela ekumele zenze ngayo. Okubi ukuthi-ke isikhathi esiningi basichitha emafonini.

Ngiye ngizizwe nginenjabulo ngoba kushuthi ulivezile ikhono lakhe, nabanye abantu bengakwazi ukukwenza uma ngabe bezinikela bebe ney'nzuzo eziza kubona.

Ngesikhathi lapho ngisakhula khona ngidlala nabangani kwakumnandi sihlanganyele ndawonye, ngisaneminyaka eyishumi.

Yebo, zikhona, ukusina nokudansa ngoba ningamenywa ey'ndaweni kunemcimbi khona, bese nizitholela inzuzo.

Umdlalo wezitambo ingqathu. Bengingathola ukuthi zonke izingane zize iy'zohlanganyela kanye kanye.

Kungaba nemigomo ebekiwe emidlalweni ukuthi indlela esiphathane ngayo komele ibe kanjalo, kungabi khona ozizwa ekhishwa inyumbazane noma ephatheke ngendlela ekungasiyona.